Iinkonzo endingabanikeza zona abantu kukuthathwa komzimba and kwindawo yexhwayelo, kukuwugcina nokuwuqhola nokumnikeza ibhokisi ekwididi nokumgodusa, ndikhuphe inqwelo mafutha ezawuthi imgoduse ukuba ukude nekhaya. Usapho ndiphinde ndilunike nentente, ndilunike umngcwabo ondilisekileyo, ndithumele imali yokuba kuthengwe ukutya, kwenziwe amalungiselelo womngcwabo. Kodwa ndiqinisekisa ukuba abantu ebebephantsi komfi bahlala bekhona kwi-funeral policy ze kuthi xa kufikelela isuku lokuba basweleke babe isabakhavarishile ipolisi.

Ukuze sipase isicelo sentlawulo kwi-inshorensi kumele umxhamli aze ne-ID yomfi kwakunye ne-death certificate ethi ikhutshwe liSebe lezeKhaya. Kukhona nencwadana ekuthiwa yi-IBR form, yona ke ikhutshwa ngumngcwabi kule ndawo umfi ezawube eleliswe kuyo umngcwabi uyayikhupha. Zizinto ezifunekayo ezo khona ukuze intlawulo iphumelele.

Xa ungumzali onabantwana kubalulekile ukuba ne-life cover ngoba abantwana bakho akukho nto bazawushiyeka nayo ukuba awunayo. Xa usenabantwana abasafundayo esikolweni noko ukusweleka kwakho ayizukuthi loo nto abantwana abazukuqhubekeka nezifundo zabo. Imali yeinshorensi iyakwazi ukulunceda usapho lwakho, abantwana bakho baqhubekeke ngobom baqhubekeke nemfundo yabo, bengalali bengatyanga nokuba bancinci nokuba badala, ikakhulukazi xa ibinguwe umntu obeka isonka etafileni.

Intle into yokwenziwa komgalelo ngabantu abatsha xa bedibene nabantu abathembekileyo. Loo nto iba khupha ematyaleni wokungena kwiivenkile ezinkulu bathathe amatyala azawuba nenzala. Umzekelo, umntu ufuna ukuthenga ibhedi kodwa akanayo imali esaa sixa sokuyithenga. Endaweni yokuba ayobeleka isixa esikhulu ebhankini esiza kuba nenzala uyakwazi ukudibanisa imali nabantu bomgalelo ayithenge ibhedi cash. Lihlobo lokuseyiva elithile umgalelo ngoba uzawugcina imali yakhe ze kuthi xa kufika kuye kugalelelwa yena ayithathe ayithenge ibhedi engenatyala la-furniture shop engenanzala.

Xa ndingumasitandi umntu engakhange abhatale isivumelwano sethu sibe sithi kumele ngesuku lokuqala enyangeni abe eyibhatala imali, xa esophula eso sigqibo eso sivumelwano de kube ziinyanga ezintathu kukuya emapoliseni. Amapolisa aza kundithumela incwadi yokumkhupha okanye ndiyocela kumantyi akhutshwe ngokomthetho, ngoba usophule isivumelwano ebesinaso sokuba abhatale imali yerenti qho ngenyanga.

Iingozi zokuthenga imoto eseyisebenzile ufumana inkxasomali, ingxenye yemali enintsi iya kwinzala. Kusenothi usabhatala inzala leyo imoto imoshakale, kumele uphinde uthathe enye imali wongeze ekuyilungiseni ngoba kaloku ayikho ntsha. Kanti xa ubuthenge imoto entsha ubuzawumelana netyala kuphela ubungazuphinde ujongane neengozi zokuba imoto imoshakele ifuna ukulungiswa ibe ingenainshorensi ngoba kaloku ayikho ntsha.